Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go thusa motshameko go itlosa bodutu ka tsela e e itumedisang le e e tlisang boitumelo. Nako nngwe go oketsa botlhale le bokgoni jwa go akanya ka potlako le go rulaganya.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka fokodisa go tshameka ga namana. Selo se se diregang ke gore fa metshameko e le mo megaleng, batho ba ka nna ba tlhopha go tshameka ka mogala fela, mme ba se tlhophe go ka tshameka ka namana. E ka dira gore ditsala di seke di a kopana mme maikutlo a setso le boitumelo jo bo mo gona o tshamekeng ka namana, ba fokotsega.

Fa o batla motshameko o moša, o kgatlhisang ka kgaisano e e tseneletseng jaaka Valorent kgotsa Legends, ke metlhala e melemo. E dirilwe ka go tsenya motho mo kgaisanong e e enang le botswerere le mano, mme e kgatlha ka lebelo le kgaisano e e tseneletseng.

Diseleketeroloniki tsa metshameko di fetotse tsela ya go tshameka ka gore batho ba kgona go tshameka metshameko ya kgaisano le ya boithabiso kwa ntleng ga go tlhokega ga setso sa setlhopa. Di dira gore metshameko e nne e tlwaelegileng e kgonagalang go tshamekwa kwa ntlong mo inthanete le ka nako e e rileng. E oketsa phitlhelelo le kgatelopele mo bathong.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki ka gore e kgona go nthusa go itlosa bodutu le go ntlhatlhoba ka tsela e e itumedisang. Se ke sa se rateng ke gore e ka fetola nako e ke e dirisang mme ka nako nngwe ka dira gore ke lebale go phomola ka tlholego.

Fa motho a batla go tshameka motshameko mo inthanete, go tlhokega kgokagano ya inthanete e tsitsitseng, sediriswa le akhaonto fa go tlhokega. Metshameko e e tumileng ke Fortnight, War Zone, jalo jalo.

Fa o tshameka metshameko ya inthanete o sa kgaotse, e ka dira gore o nne le kgatlhego e oketsegileng, o latlhege mo nakong, mme gape e ka ama boroko le maitlhomo a letsatsi. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke wa kgaisano o o itumedisang le o o ntseng o ntlhagisa ka nako e le nngwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne data e thusa go ikopanya le server le ba bangwe ba ba tshamekang. Fa o batla go tshameka, o tlhoka mogala o o nang le data kgotsa Wi-Fi le se se senang le mollo le account-o fa motshameko o, o e batla.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko bosigo ka gonne go ikhutsa, go phomola le go itlosa bodutu. Fa a sa batla go reka data e kgolo, a ka dirisa Wi-Fi, data e kwa tlase kgotsa metshameko e e sa feleleng ka data.

Metshameko ya mo inthanete e tokafatsa matshelo ka go tlisa boitumelo, go godisa bokgoni jwa go nagana le go rarabolola mathata le go aga dikamano le batho ba bangwe. E ne e se teng bogologolo ka gonne go ne go sena di inthanete le dikhomputara tse di tsenang mo lefatsheng lotlhe.

Dikotsi di akaretsa go utswa ga tshedimosetso ya motho, go utswa madi, go utswa maikutlo le go e tlhotlheletsa ka nako e telele. Go bolokega o tshwanetse go se fe tshedimosetso ya gago, dirisa password e e matla, tswalela o le teng mo metshamekong e e tlhomologileng mme o tsaya phomolo kgafetsa kgafetsa.

Batho ba ba leng kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthanete ka ntlha ya go tlhokega ga inthanete e e nonofileng, go tlhoka didiriswa tse di siameng, ditshenyegelo tsa data tse di kwa godimo, mme metshameko e go leng bonolo go e fitlhela ke Candy Crush, Subway Surfers, Free Fire, jalo le jalo.

Nka bopa motshameko o o rutang le o itumedisang. Se se tshwanetseng go fetoga ke gore o seke wa ja data e ntsi, wa nna le dipapatso tse dintsi le go tlhokomologa polokelo ya batshameki.

Esports-o di kotsi thata mo tirisong ya sekrini le tlhaloganyo, fa metshameko ya setso e kotsi mo mmeleng. Le fa go ntse jalo, bobedi di tshwana mo kgatelelong ya maikutlo, mme go tlhokega teka-tekano le tlhokomelo ya boitekanelo go fokotsa ditlamorago.